Mo mebileng ya rona ga go na ditlamelwana tsa bagodi mme mo bagodi ba dirisa ditlamelo jaaka bo di-taxi go ya boitekanelong mme lefapha la thuto ga le dire sepe fela go netefatsa. Mme nna ke nagana gore lefapha le tlamehile la dira gore babereki ba ko tleliniking e nne bone mme ba ba latelang bagolo ko ba nnang teng go netefatsa gore ba itekanetse ka jalo e tla dira maphelo a bagodi gore a nne bobebe tota mme ke nagana eo e ka thusa thata fela.

Nna go ya ka nna, go botoka gore bagodi ba tlhokomele ke lelapa e seng gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi gore eng ke re jalo? Ke ka gonne ke dumela gore bagodi ga ba nna mo lelapeng la bona ba tlhokomelwa ke bana e botoka thata fela mme e ka thusa thata mme ke kgole ke dumela gore mogolo gore o mo ise ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ebe le go wena ka motho o sa kgone go dira jalo mme ke ditlhokego fa o setse o kgona o kgone go tlhokomela mogodi wa gago go botoka gore a nne le family ya gagwe le batlhokomedi ba gagwe gore a kgone go tlhokomelwa sentle.

Mo matsatsing a segompieno batho ga ba thata ba bona botlhokwa jwa go tlhokomela bagodi ba shebile matshelo a bone, ka bontsi ba bereka kgakala, ga ba tlogele opile bagodi go ba sala ba ba tlhokomela mme ga ba dire sepe fela go netefatsa gore mme bone ba itekanetse ebile ba tshela sentle.

Tsone di re thusa thata fela gore o kgone go itse go le botsofe bo tlhokomelwa jang le gore le wena jaaka motho itlhokomela jang fa nako ya gago ya botsofe e setse e fitlhile.

Ke akanya gore lefapha la setšhaba se na le seabe sefe mo go tlameleng batsofe, ka go netefatsa gore ba tsofe jaaka ba ba bobolang ba ba nang le bo kankere bo ba tlhokomelwa jang mme ba thola jang melemo ya bone le goreng ba tshela sentle.

Mo tikologong ya me ke bona gantsi go sena ditikologo tseo tse di tlamelang bagodi mme ke yone kakanyo ke ne ke naganne yone ke isa gore ba lefapha gore e nne teng ka gonne gape ke nagana e le gore ke mo magaeng tseo ditlamelo tseo ga mo.

Mo re nnang teng rona jaaka go bua gotlhe e gone ke ke nnete gore ha re le bašwa naare a ka re ipatlela botshelo jo bo sa tokafatseng jo bo siameng mme morago re tlogela bone bagolo ba rona ba e le gore setse le bagodi mme mo ga dio tsone dilo tseo di direlwa ke lefapha, lefapha ke lone le netefatsang gore mme bagodi ba ba tlhokometswe le gore ga e le go ba na le dipilisi ba di thola ka nako.

Ke nagana gore puso ya rona e rulaganya jang tlhokomelo ya batsofe? E ka nna jaaka lefapha la social development, ba age lefelo le le gore e ka nnang lone le ka dirisiwang gore go tlhokomela batsofe ba e leng gore ga ba na tlhokomelo.

Pension-e ya batsofe ya puso e thusa thata fela mo malapeng a mantsi jaaka segompieno jaana go tlhoka tiro e le ko godimo so pension-e e e thusa thata fela go reka dilo tse di botlhokwa jaaka gore ba lelapa ba kgone go ja a mme yone ga e thuse fela batsofe e thusa le malapa otlhe ba e leng gore ga go na le tiro e ba nang le yone mo lelapeng.

Mo Aforika Borwa ga o setse o fitlhile sixty o ka kgona go dira kopo ya phenšene e mme ga e le gore selo sa kgone go bereka o setse o tsofetse puso e kgona go gola pension-e le segole o kgona go dira kopo eo mo puso e kgona go naya yone phenšene eo ya bogole fa o setse o kgona go itirela sepe mme puso ke yone e go nang yone madi ao gore o kgone go itlhokomela sentle.

Pension-e ya puso e tlhokomela thata batsofe ka nako mo nakong e empa e dira go le gontsi tota jaaka setse ke buile gore botlhokatiro bo ko godimo jo bo makatsang e le gore le bašwa ga ba tlhole ba kgona go bereka or-re ba kry-a yone ditiro tseo mme pension-e e thusa thata jalo le gore le mo lapeng ga o setse go na le mogodi o o nang le yone pension-e eo e puso e mo nayang kgwedi e kgone go thusa mo 'tlong go reka dijo le dilo tse di tlhokegang.

Dingwaga tse go go amogela pension-e ke sixty go ya ko godimo mme ga o setse o fitlhile mo dijareng tseo ga o sa tlhole o kgona go itirela dilo tse dintsi.

Re tla kgona gore re dire gore babereki ba dipetlele e neng bone ba yeng ko bagoding go netefatsa gore ba kry-a dipilisi tsa bone le gore ba phetse sentle.